Ngicabanga ukuthi abantu abadala kumele bahole isibonelelo esindlula lesi abasiholayo. Abantu abadala bahlala nabazukulu abay'ntandane abangondliwa, abondliwa yibo. Baphinde futhi bahlale ney'ngane zabo ezingasebenzi abazondlayo, baphinde futhi bangabi nabobaba abaphethe emakhaya. Uhulumeni mangangeza imali angezelele abantu abadala ngicabanga ukuthi loko ngawenza umehluko nje emphakathini. Angeke sibe ney'ntandane ey'hluphekayo, ngeke sibe nabantu abasokolayo. Kubalulekile ukuthi isibonelelo sabo sikhushulwe kube yimali enkulu ezokhona ukusiza la esiza khona.

Ukube ngingumphathi wahulumeni, bengazama ukuthi ngivule isibhedlela sibe sikhulu ukuze wonke umuntu ogulayo akhone ukuthi athole usizo. Umuntu futhi osongcono mhlawumpe ekesithi umuntu ungene iviki lisaqala mase ngimbona ukuthi sewungcono akhishwe kukhone ukuthi kuzongena abanye badedelwe nabo bathole usizo. Yiloko ebengingakwenza ukuthi isibhedlela sibe sikhulu, singabi yisibhedlela esincane ukuze bangaminyani abantu. Umuntu osengcono akavele akhishwe ayekhaya kuzokhona ukuthi kutholakale, bonke abantu bathole usizo.

Cha, ngingaphatheka kabi impela ngoba phela ngobe ngiyofuna usizo. Kanti-ke futhi ngiyobe ngivukile, ngivuke ekuseni ngithi ngiyemtholampilo ngizothola kungekho muntu. Sengifica ulayini lilena kanti futhi amanesi awaphelele azosisiza, kumbe amanesi mancane nje. Ingakho ulayini lihamba kancane noma benza kancane, ngingaphatheka kabi. Ngingafisa nje ukuthi kube baningi amanesi angasisiza.

Ngicabanga ukuthi abasebenzi bangabasiza ngokuthi bavimbele ukukhulelwa ngokuthi bakhulume nabantwana abasebancane. Abantwana abasasebasha bahlale nabo phansi babatshele ukuthi kuyingozi kangakanani ukukhulelwa usasemncane. Nanokuthi babafundise-ke ngezinto zokuvikela ukuthi ilezi zinto ezingavika ngoba kule sikhathi samanje kunezifo. Iy'ngane uma y'khulelwa zisasey'ncane ey'ningi ziyalahla ithemba lokuthi ziqhubeke nemfundo. Bangahlala phansi, babafundise ukukhulelwa ukuthi akukho kahle ukukhulelwa umncane.

Umehluko phakathi kwenyanga. Inyanga makuthiwa umuntu uyinyanga usuke alapha abantu, kodwa usuke angafakanga umyeko ekhanda. Usuke futhi ungagcokanga amabhayi enze zonke izinto lezi ezenziwa isangoma. Umuntu oyisangoma usuke afake imiyeko, afake amabhayi ahlukene. Yona imisebenzi yabo icishe ifane, kodwa ayifani ngokuthi lona wathwasa waba yisangoma, lona wabizelwa ukuthi abe inyanga ukuthi asize abantu. Kuhlukile kancane kodwa, noma wona ungahlukanga kakhulu ngoba nayo inyanga iyalapha naso isangoma sisuke silapha okuhlukile nje iloko naloko. Kuhlukile futhi nangamabhayi nokwenza kwabo kokulapha kuhlukile.

Ngingasho ngithi kungaba yilo icebo kwesinye isikhathi kodwa ngokubuka kwami angiboni ukuthi kungaba icebo elihle. Kulungile wona umtholampilo usebenzise imithi yesiLungu ngoba angeke kuhlangane kahle mayisebenzisa imithi yendabuko nemithi yesiLungu. Kungabangcono ukuthi kube kube nemitholampilo osebenzisa imithi yendabuko bese kuba nomtholampilo osebenzisa imithi yesiLungu. Lapho-ke, ngicabanga ukuthi umuntu angazikhethela ukuthi ufuna ukuya kumuphi umtholampilo ngoba umtholampilo wesiLungu angeke ukwazi ukuhlangana nemithi yendabuko.

Ngicabanga ukuthi iy'bhedlela zingathuthuka ngokuthi zichashe amanesi amasha ukuze kuzonakekelwa abantu besifazane abakhulelwe ngoba amanesi nangabe abancane abantu abaningi bayalimala, kakhulukazi mangabe abantu besifazane bayobeletha. Abanye baze bayibelethele ngokuthi inesi alikho eduze naye. Mhlampe elinye liyonaka omunye asale lana umuntu, umntwana uyalimala kuphinde kulimale naye. Mangabe kungaba namanesi amaningi ngicabanga ukuthi isibhedlela, iy'bhedlela nje zonke zingathuthuka ngaleyo ndlela.

abalulekile

abalulekile imikhankaso yokuthi kube kwabantu besilisa, ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi abantu besilisa babekhona ey'bhedlela. Ngicabanga ukuthi bangakhona ukuthi bavike, kakhulukazi iy'bhedlela ziyadinga ukuthi zibe nabantu besilisa abangobodoktha, abangamanesi, abangabomantshingelane. Kuyakhona ukuthi kuvikeleka. Kuyenzeka ukuthi ey'bhedlela kube ney'gebengu, kodwa mangabe kunabantu besilisa kuyaphepha kona noma kungaphephi kahle. Kubalulekile ukuthi babekhona nabo banosizo kakhulu.

Imigwaqo yasemakhaya ingathuthukiswa ngokuthi uhulumeni namakhansela, azame ukuthi alungise imigwaqo ngoba ama-ambulansi awakhoni ukungena ukuthi azosiza abantu abagulayo. Kumele ukuthi thina siwumphakathi, noma singabantu sichashe iy'moto zethu zithathe umuntu ogulayo ziyombheka emgwaqweni la azothola khona i-ambulensi, imfice khona. Kubalulekile ukuthi kwesinye isikhathi mangabe kwenziwe imihlangano kumakhansela nasemphakathini kuke khulunywe ngomgwaqo. Ngoba isikhathi esiningi abantu bayagula ngendaba yokuthi ama-ambulensi awukhoni ukungena la. Kufuneka ama-ambhulensi umuntu makagagula i-ambulansi ikhone ukungena, kungabi nenkinga yokuthi kunemgwaqo engekho kahle.

Kubaluleke kakhulu ukubambisana kwabezempilo nabezendabuko. Ngoba abezendabuko umuntu bangamlapha bese bangasafuni ukuthi aye emtholampilo, kanti loyo muntu ungatholukuthi akasanagazi namandla aseyaphela udinga umtholampilo. Kubaluleke kakhulu ukuthi babambisane bazozwana ukuthi umuntu odinga usizo ngapha nangapha angaya kwezempilo, angaya nakowendabuko.

Yebo, ngingasho ukuthi ikhambi likhona lokusiza umuntu mangabe ephethwe yikhanda. Ikhambi lokuthi mangabe uphethwe ikhanda engilaziyo elisiza wonke umuntu, amanzi abandayo. Uma ngabe uphuza amanzi kakhulu uma ngabe uphethwe ikhanda, liyehla. Mawuzophuza amanzi, ukuphuza amanzi kahle hle kuyimpilo. Kubalulekile ukuthi uphuze amanzi. Amanzi ayalehlisa ikhanda, amanzi ayakha emzimbeni. So, amanzi ilona ikhambi engilaziyo.

Yebo, likhona ishintsho uhulumeni alwenzayo labantu abakhulile abangakwazi ukuyoyilandela umshwanguzo wabo emtholampilo. Kunabantu abasizayo emtholampilo, ikhampani ebizwa ngokuthi i-Home Base. Iyakwazi ukuthi iyemakhaya ingenelele la makhaya lawa abantu abakhule kakhulu abangakwazi ukuyihambela abagulayo ifike ibasize, ibanike imshwanguzo wabo ibatshele nesikhathi ukuthi bangakhohlwa. Labo bantu abakhoni ukuziyela emaklinikhi kodwa uhulumeni wavele wenza ikhampani elula yokuthi bakhone ukuthi basizakale.